Mo setsong sa me re apara mefuta wa makgabe, dikhiba le ditšhale. Mme go nnile le diphetogo gonne bašwa ba gone jaanong ga ba di apara ba apara meaparo ya se jaanong.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference, seno se tla bontsha gore ba tlotla setso ebile ba mo tlotlo le ka sone.

Ke moaparo wa di khiba gonne o bontsha fa mosadi a na le seriti.

Ee, bontsi jwa bašwa gone jaanong ba apara dilo tse dikhutshwane ka maikaelelo a gore ba ikaegile ka setso sa maZulu maXhosa.

Moaparo wa setso gore o lemoge gore ke setso se feng o tla ela tlhoko thata go bona sekai maZulu ba apere mesese e mekhutshwane e ntshang dirope, bantsha le matsele bo ba rwala dibaga.

Moaparo o motsadi a tshwanetseng a bo a apare go lemosa gore o nyetswe ke moaparo o e leng gore ga o ntshe dinama, mosese o khurumetse mangwele, seno se tla bontsha gore e re fa a le mogare ga batho, batho ba nne le kitso ya gore o ene o ke mosadi o nyetswe.

Gantsi meaparo ya Setswana e diriwa ka letlalo, nako e nngwe ka mesese e segiwa go tswa mo . Mme maina a meaparo e Setswana e ke itseng khiba le le setlhako se se dirilweng ka letlalo se itsege jaaka ramphetšhane.

Teng magareng ga setso le diaparo tsa basadi, ke gore moaparo wa setso o tlhalosa maitshwaro a mosadi.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le diaparo tsa segompieno gonne gone jaanong fa re lebelela diaparo tsa setso, ba di tlhobolositse ka tiriso ya moaparo wa segompieno ga .

Diaparo tsa setso di na le seabe mo go bolokeng ngwao boswa gonne molaetsa wa tsone ke go gopotsa basadi gore ke thebe ya setšhaba, mme ebile gape mmele o a tlhompiwa.

Ee, fashion-e ya gone jaanong e dira bonolo gore fa motho a tsena kwa lebenkeleng a kgone go bona gore mo letlhakoreng le a leng mo go lone ke la diaparo tsa banna kana la tsa basadi, gore a seke a dira phoso iphitlhela a rekile moaparo o e seng one mme ke dumelana le seo.

Basadi ba gone jaanong ba re ba apara se ba se batlang le se ba kgonang go ka se reka.

Batlhami ba fashion-e ba dirisa dilo tsa setso mo fashion-eng e segompieno gonne ba sireletsa ngwao ga ba batle goreng a ngwao e felele fela mo moyeng, mme seno se raya gore ba e tsosa.

Ga bakangwa dikhiba gore di lebege e kare ke tsa modiro wa segompieno.

Ee, ke akanya jalo.

Gore batho ba nne le boikgantsho ka setso sa bone kana selo se ba se ratang.

Fashion-e ya segompieno e dira gore go lebege jaaka e kare moaparo wa setso wa kgale o ne o sa kgatlhise.

Ke ne ke tla dira mesese e leng gore ya go nna le lapa ya modiro wa setso wa kgale, mme fela tebego ya yone e be e nna e kete ke mosese wa fashion-e ya segompieno.

Kwa manyalong go aparwa diteitsi le dikhiba gonne ke tsone tse re golang re itse gore di tshwanetse go apariwa kwa manyalong.

Go le gantsi fa gona le meletlo sekai baTswana ba tla apara makgabe, diope, dikhiba le diteitsi go keteka moletlo ono.